Izinzuzo ezingangiheha zifaka imali yamahhala yokwamukelwa, ukungabikhona kwezimali zokugcina izinyanga ezimbalwa, izaphulelo noma amabhonasi ekusebenziseni i-debit card. Ukufinyelela ezinsikalweni ezikhethekile, njengezinsiza zokonga noma izikweletu ezincane. Ukuvikeleka okuthuthukiswe kwe-akhawunti.

Isikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo. Isikhathi umshwalense ongakhokhelwa ngaso uma umuntu eshona. Sivame ukuba izinyanga eziwu-six kuya kweziwu-twelve. Abahlinzeki basibeka ukuze bagweme ubuqili. Baqinisekise ukuthi abanikazi bemishuwalense, abavuli amaqhinga okuthola izinzuzo ngokushesha ngemuva kokuvula umshwalensi.

Ngingaqinisekisa ngokuvakashela ihhovisi le-Department of Employment and Labour. Noma ngisebenzise i-UIF online portal. Noma ngifonele i-UIF call centre ngezinombolo zabo ezisemthethweni. Ngizodinga i-ID yami, nesitifiketi sokuhola i-payslip, ukuze ngithole imininingwane yami.

Umshwalense wokuphila unikeza ukuthula kwengqondo, ngoba ngiyazi ukuthi abathandekayo bami, bazobe bevikelekile uma kwenzeka ngishona. Ubuye unginikeze ukulondeka kwezimali, ukuqinisekisa ukuthi izindleko zabo zizosuswa. Ngaphezu kwalokho, uvikela umndeni wami ekubeni nesikweletu noma izinkinga zemali ngesikhathi esinzima.

Isikhathi sokulinda sisiza abahlinzeki bomshwalense ukugwema ubuqili nokugcina izindleko ziphansi okuqinisekisa ukusebenza kahle kwenqubomgomo. Siyahlangana neminye imigomo, njengemali yesicelo, ama-premiums, namazinga okumboza, ukuze kuqinisekiswe ukuthi umshwalense uhlala unenzuzo futhi uyakwazi ukukhokha izimangalo ezisemthethweni.

Amadokhumenti adingekayo ukuze uvule ikhadi lesikweletu lebhizinisi ahlanganisa one, umazisi noma i-passport yomnikazi webhizinisi. Two, i-business registration certificate, uma ibhizinisi libhalisiwe. Three amarekhodi emali yebhizinisi, njengezitatimende zebhange noma ama-financial statements. Four, i-proof of address, yebhizinisi noma yomnikazi. Five, i-tax clearance certificate, uma idingeka. Six, i-business plan noma i-cash flow statement, kwamanye amabhange iyadingeka. Izidingo zingahluka kancane, kuye ngebhange elikhethwayo.

Yebo, ngingaqhubeka ngiyisebenzise i-ephu ngoba lokho ngizobe ngonga kakhulu imali engiyibekile kwibhange lami.

Izici okufanele bazibeke kuqala, zifana njengezinkokhelo eziphansi, ama-low fees. Kanye nezici ezifana, amathuluzi okwenza ibhajethi, kanye nenketho yokonga. Lokhu kuzomusiza ukuphatha izimali zakhe kalula. Agweme izindleko ezinzima, futhi alondoloze imali ngokuphumelelayo.

Yebo, ungakwazi ukufaka isicelo, kodwa sizoba nezinye izindlela. Uma kungaphezu kwezinyanga ezintathu, kodwa kungaphansi kwezinyanga eziwu-twelve, umsebenzi kungenzeka athole izimali zokungasebenzi, kodwa kungase kubhalwe imiphumela ethile, kufana nokuncipha kwemali etholwayo. Uma kudlule i-twelve months, kungenzeka ukuthi akasakwazi ukufaka isicelo, ngakho-ke kumnandi ukufaka isicelo ngokushesha. Kodwa uma esedlule isikhathi, uphelelwa amathuba ngokuphelele. Kuya ngokuthi kudlule isikhathi esingakanani.